Ndicinga ukuba itekisi ngeyona ikhuselekileyo kunebhasi kuba ibhasi inkulu ibe naxa ijika idinga indawo enkulu, loo nto ingenza kube lula ngayo ukuba iyekuntlitheka kwezinye iimoto okanye kwezinye izakhiwo. Kanti yona itekisi iyakhawuleza futhi incinci kunebhasi, loo nto yenza kube lula naxa unoteksi ebona ingathi kungakhona ingozi kube lula ukukhawuleza ayiphephe kuba ayidingi ndawo inkulu ukuze ikwazi ukuphepha nokujika xa kunyanzelekile.

Ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini kuba ayiva kusindwa kakhulu. Ndicinga ukuba ibhasi eneedekha ezimbini iyasindeka ingakumbi xa kukho umoya omkhulu obhudlayo, isenokuba lula ngaloo bhasi ukuba iwe. Kanti yona ibhasi enedekha enye ayisindeki kakhulu futhi ngamanye amaxesha isenokusinda xa kukho umoya omkhulu.

Abanye abantu banobuntu kakhulu ngoko ukuba ndizifumanisa ndikwimeko enjena, ndingacela abanye babantu endime nabo ukuba bandincede mhlawumbi ngokundibhatalela ikhadi lebhasi ndize mna ndibabuyisele loo mali ngosuku olulandelayo okanye ngemvakwemini yaloo mini xa sendibuyile emsebenzini.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndize ndimcacisele ukuba ndiyaqala ukukhwela ibhasi, ibe bendingayazi ukuba kukhwelwa ngetikiti okanye ikhadi lebhasi. Kusenokwenzeka ukuba kuba ndiqala umqhubi angandixolela aze andiyeke ndikhwele ebhasini kodwa ukuba akavumi ukuba ndikhwele ebhasini, ndingakhangela amanye amacebo.

Ndingamcacisela ukuba kwenzeka njani ebhasini, isenokuba yena uqhele iiteksi apho kubhatalwa khona ngemali. Ngoko ndingamkhumbuza ukuba ebhasini akubhatalwa ngemali kunoko kubhatalwa ngekhadi okanye ngetikiti lebhasi. Ibe ndingamnceda ndimbonise indlela anokulifumana ngalo eli khadi okanye eli tikiti lebhasi ukuze xa efika ngomso ebhasini angasokoliseki.

Ndinganexhala kakhulu kuba ndingazukulenza ixesha okanye ndifike emva kwexesha emsebenzini, ibe ndingoyika kakhulu ukuba xa ide yafika ibhasi umqhubi wayo uza kubaleka kakhulu apha endleleni kuba eleqa ixesha. Ngoko loo nto inokubeka ubomi bethu esichengeni njengabakhweli, ngoko into endingayenza kukufowunela umntu ondiphetheyo emsebenzini ndize ndimcacisele imeko yam, ndimxelele nokuba ndisenokufika emva kwexesha. Ndize emva koko ukuba ayide ifike ibhasi ndikhangele ezinye iindlela endinokuya ngazo emsebenzini.

Ndinganexhala kakhulu kuba ndiza kufika emva kwexesha emsebenzini, ngoko ndingafowunela umphathi wam emsebenzini ndize ndimcacisele imeko endikuyo nokuba kusenokwenzeka ndifike emva kwexesha emsebenzini. Enye into engandoyikisa kukuba umqhubi webhasi xa inode ifike ibhasi, uza kuyibalekisa kakhulu apha endleleni nto leyo enobeka ubomi bethu esichengeni. Ngoko ndingakhangela ezinye iindlela zokuya emsebenzini.